Xo sungula hlamba na ku omisa mavele ya homu kutani u humesa swiphemu swintsongo swa masi ehansi ku kambela quality na ku susa thyaka rin'wana na rin'wana khoma mavele ya homu hi xikun'wana xa wena kutani u tsindzela tintiho ta wena leti seleke ehansi ka mavele ku sindzisa masi ku huma phinda endlelo lero hi ku cincana hi mavoko ya wena eka mavele yo hambanahambana ku fikela laha mavele ya ta va ya huma moya kutani u basisa na na ku titimela masi lawa ya hlengeletiweke hi ku hatlisa.

Ku susa tinsiva khoma huku leyi dlayiweke hi milenge kutani u yi nghenisa ematini yo hisa kambe kungari yo vila ku ringana nkarhi nyana u yi fambisa ku tiyisisa hambi ku ri ku hisa kutani hi ku hatlisa u humesa tinsiva letikulu kutani u ya emahlweni hi voko ku fikelela loko hinkwaswo tinsiva ti herile.

Hikuva i xihlovo lexi fuweke xa swakudya swa nkoka swo fana na calcium protein na vitamin D leswi nga nkoka eka marhambu na meno lawa ya hanyaka kahle ntirho wa misiha na ku kula ka nhluvuko hinkwako swi nga tlhela swi hoxa xandla eku lawula ntiko swi nyika khombo leri nga ri ki na kala tlhelo ku ya eka ku hunguta vuvabyi bya chukele bya muxaka wa vumbirhi na vuvabyi bya mbilu na misiha naswona byi fambisiwaka na ku hunguteka ka khombo ra cancer yo karhi.

Khale loko ku dlayiwa homu a yi tsimbiwa ncila leswaku mi tiphina hi nyama ya kona nakambe yi nga mi tsutsumiseli exihambukelweni.

I murisi wa tihomu ni majaha ya vaakatiko lava va va ka va ri kona ekusuhi loko ku dlayiwe homu ku ta pfuneta ku yevula.

Leswaku ku va ni vuhlayiseki ni ku sivela ku hangalaka ka mavabyi ma nga si dyiwa tanihileswi voya byi nga hlayisaka ti-bacteria ni switsongwatsongwana swin'wana.

Manyoro ma nyika swakudya swa nkoka swo tanihi nitrogen phosphorus na potassium leswi swimilana swi lavaka leswaku swi kula kahle.

Yi onha misava hi ku hunguta organic matter ya misava xivumbeko xa misava xikan'we na ku hambana ka ti-micro bile leswi endlaka leswaku misava yi va na ku khomeka kahle ka mati.

Manyoro lawa endliwaka ekaya kumbe lama xaviweka exitolo a ma le henhla hi ntumbuluko nhlawulo wa kahle wu ya hi swilo swo fana na swilaveko swo karhi swa ximilana xa wena ku ringanisela swakudya leswi lavekaka na switirhisiwa swa wena leswi nga kona.

Ku nga endla manyoro lawa ya endliwaka ekaya hi ku tirhisa swilo leswi tolovelekeke swa le kaya swo fana na madzovo ya banana madzovo ya coffee swiphemu swa matandza swiphemu swa byanyi na mati yo sweka muroho.

Ndzi nga ndzi nga titwa ndzi nga tsakanga swinene hikuva swimilana loko i nga tirhisanga manyoro ya tikhemikhali a swi kuli swi tsakile swimilana swi lava ku tirhiseliwa tikhemikhali ku va swi va na mbuyelo wa kahle.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna ngopfu eka varimi hikuva switsotswana swi onhela varimi a swimilana swa vona swi kumeka ku va swi dya a mabulomu loko swimilana swa ha phumile swi endla ku ri swimilana loko se swi fika nkarhi wo bebula swi nga khipi a mbuyelo wa kahle.

Swi dlaya switsotswana swi nga va na chefu eka nhlayo ya swivumbiwa swin'wana ku katsa swinyenyana tihlampfi switsotswana leswi pfunaka na swimilana leswi nga kongomisiwangiki.

Hi nga ringeta ku tirhisa maendlelo lawa ya nga ri ki ya tikhemikhali eka byanyi ku fana na ku nghenisa switsotswana leswi pfunaka ka swimilana swa nhova swa ndhavuko kutani u tirhisa tindlela ta xiviri ku katsa na ku tsema nhova hi mavoko ku ringeta kumbe ku veka swirhalanganyi ku hunguta ku tirhisiwa ka tikhemikhali ehandle.

Swi nga tlakusa swibyariwa leswi hanyeke kahle ni ku sivela mavabyi ni ku engetela bya vurimi.

Vuyelo bya mbangu byi nga ha onhaka hi ndlela leyi fanaka na ku dlaya swivumbiwa leswi nga etiveni kumbe enambyeni ku herisa swiharhi na swimilana endhawini leyi thyakeke ku vanga swiphiqo leswikulu swa ku veleka eka swiharhi kumbe hi ndlela yin'wani ya ku hunguta vuswikoti bya fambiselo ra ecology ku hanya.

Ndzi nga tirhisa swikombiso swa swa miganga leyi khumbekaka swipfuno leswi voniwaka leswi kombisaka hi ndlela ya ku thyakisa na ku khandziyisa ku yelana exikarhi ka mati yo tenga rihanyo ra swiharhi swa nhova na vuhlayiseki bya vanhu.

Ekusunguleni swi hunguta mbuyelo wa swibyariwa hi nkarhi wa ku cinca kambe minxavo ya swakudya yi nga tlakuka ekusunguleni hikokwalaho ka ku hunguteka ka mphakelo hi nkarhi wa ku cinca.

Swi sivela kumbe ku tshungula mavabyi swi dlaya switsotswana swi tirhisiwa ku sivela na ku tshungula mavabyi eka swibyariwa ngopfungopfu tanihileswi swi nga khomiwa hi mavabyi ya matluka.

Ina mina tanihi murimi ndzi nga tirhisa tikhemikhali to fana na manyoro na swidlaya switsotswana ku va ndzi engetela swinene mbuyelo wa mina wa swibyariwa xikan'we na vuhumelerisi hinkwabyo.

Hi ku tirhisa tindlela leti nga tshamisekangiki to fana na ku cincacinca swibyariwa na ku funengeta swibyariwa ku fuwisa swakudya swa misava hi ntumbuluko na ku cinciwa ka manyoro ku tirhisiwa manyoro ya swifuwo.

Hikokwalaho ka ku humelela ka tona eku engeteleli ka mbuyelo wa swibyariwa na quality ku nyikiwa swintshuxo leswi ringaneleke na leswi fanelekaka na xilaveko lexi voniwaka xa mphikizano wa ikhonomi.

Avuxeni hi mina n'winyi wa vhinyo yin'wana ya mapurasi ya diriva ya le henhla ya Afrika-Dzonga hi tshame Cape wine land yo saseka laha ku tsakelaka ka hina ku endla wayini madiriva ya hina yi tshoveriwa hi mavoko hi rirhandzu na vukheta naswona hi humelerisa tin'wani tiwayini ta kahle swinene ta tiko leti kumekaka ku xavisiwa emisaveni hinkwayo kusuka eka white ku ya eka ti-rich tiwayini ta hina i xikombiso xa ntiyiso xa natswa wo hlawuleka wa Afrika-Dzonga tana u ta natswa leswinene swa Afrika-Dzonga na hina u kuma masalamusi ya tiwayini ta hina ta purasi ku ya eka .

Ndzi nga byala tinyawa mavele na matamatisi swi kahle swinene eka ximumu naswona miroho ya timintsu yo fana na ti-carrots na beetroot yi endla kahle eka misava yo kufumela.

Ku byala timanga hlawula ndhawu leyi nga na dyambu leyi nga na misava leyi kulukaka kahle kutani u byala mbewu kwalomu ka ti ka ti-inches ta six to eight hi ku hambana endzhaku ka xirhami xo hetelela hlayisa misava yi tshama yi ri karhi yi tsakama.

aka kumbe ku lunghisa mathangi yo hlayisa mati ndzi hlengeleta mati ya mpfula loko ya fika ndzi ma hlayisa leswaku ndzi ta ma tirhisa endzhaku ndzi tumbuluxa swidziva kumbe madamu loko swi koteka ndzi nga aka xidziva kumbe damu ro hlengeleta no hlayisa mati ya mpfula kumbe mati lama khulukaka ndzi nga tirhisa maendlelo yo yo cheleta lawa ya tirhaka kahle tirhisa tiphayiphi ku hunguta chaka ya mati na ku tiyisisa leswaku tihomu ta mina ti fikelela mati yo tenga yo nwa.

Ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku ku tlhavela swifuwo swa yena swi na nkoka swinene hikuva swi sirhelela eka mavabyi ku hunguta nhlayo ya mafi na ku tlakusa rihanyo hinkwaro ra vuhlayiseki hi ku tshungula swifuwo swa yena a wu hlayisi rihanyo ra swona ntsena kambe u tiyisisa mphakelo wa swakudya leswi hanyeke kahle xikan'we na ku hunguta ku lahlekeriwa hi ikhonomi matlhavelo ya pfuneta ku sivela ku hangalaka ka mavabyi ku hunguta xilaveko xa swidlayi switsongwatsongwana na ku tlakusa maendlelo ya vurimi lawa ya nga tshamisangiki na vumunhu.

Ku sivela ku hangalaka ndzi nga ringanyeta ku hambanisa swifuwo leswi tluleriweke ku tirhisa magoza yo tika ya biosecurity yo fana na ku dlaya switsongwatsongwana na switirhisiwa ku hunguta vuendzi va le purasini na ku tshungula swifuwo leswi hanyake kahle loko swi tshunguleka ku sivela vuvabyi lebyi ku byi vuya ni ku burisana na dokodela wa swifuwo swi nga tlhela swi nyika nkongomiso wa nkoka lowu lulamisiweke ku ya hi xiyimo xa wena xo karhi.

Ku tiyisisa leswaku masi ya hina ya basile naswona a ya thyaki hi fanele ku rhangisa vuhlayiseki switirhisiwa leswi tengeke na tindlela leti faneleke to senga leswi swi vula ku hlamba mavoko na ku ambala magilavhu yo basa switirhisiwa swo ku hlayisa tihomu ti basile na ku oma na ku kufumeta masi hi ku hatlisa endzhaku ko senga ku kamberiwa nkarhi na nkarhi eka ti-bacteria na swilo leswi thyakeke naswona i swa nkoka swinene hi ku landzelela magoza lawa hi nga tiyisisa masi ya xiyimo xa le henhla lawa ya fikelaka swiyimo swa le henhla ku tiyisisa ku eneriseka ka vaxavi na vuhlayiseki.

Ku senga sungula hi ku basisa mavele hi mati yo kufumela kutani u omisa kahle endzhaku ka sweswo phutsela mavoko ya wena eka mavele wu endla xivumbeko xa C hi xikun'wana xa wena na rintiho ra wena ra xinene kutani u tsindzihela hi vukheta kusuka ehenhla ku ya ehansi u humesa masi tshuxa ntshikelelo hi ku olovisa ku khoma ka wena naswona phinda ku famba loko hi ndlela ya cincacincana wa tindzimu u senga kotara yin'wana na yin'wana ku kondza u khuluka u hunguta rivilo eku eku heteleleni hluvula masi wa hina wa hi laha ya nga sala kutani i chela mavele eka sanitizer ku sivela ku kuluka ka ti-bacteria na .

Ndzi fanele ku engetela mali yo tala eka huku leyi yi basisiweke hikuva yi lava ntirho wo engetelela na ku lulamisiwa ku fana na ku humesa i masiva ya yona na ku basisa leswi engetelaka ntsengo wa vuhumelerisi nhlawulo lowu wo engetela wu tlhela wu kombisa ku olova na vukorhokeri bya nkoka lowu byi nyikaka eka muxavi.

Ku kambela mbewu loko u nga si byala swi na nkoka swinene hikuva swi tiyisisa leswaku ya hanya a yi na mavabyi naswona yi ringanerile eka maxelo ya mina yo karhi xikan'we na muxaka wa misava leswi swi pfunetaka ku antswisa nhlayo ya ku mila swi hunguta khombo ra ra ku tsandzeka ka swibyariwa naswona swi endla leswaku ku va na minkarhi ya ntshovelo lowu hanyeke kahle na lowu humelerisaka.

Ku cincacinca ka swibyariwa swi nyika swipfuno swo tala ku katsa na ku antswisa ka ku nona ka misava vulawuri bya switsongwatsongwana na mavabyi ku tlakuka ka mbuyelo wa swibyariwa xikan'we na ku hunguta ku khuluka ka misava hi ku cincacinca swibyariwa u nga hlayisa rihanyo ra misava u hlohlotela maendlelo ya vurimi lawa ya nga heriki naswona eku e heteleleni u fikelela ntshovelo wo antswa.

Ku cinca ka maxelo swi khumba vurimi hi ku cinca mahiselo na maendlelo ya mpfula leswi tisaka ku tsandzeka ka swibyariwa ku hunguteka ka mbuyelo xikan'we na ku cinca ka tinguva swiendlakalo swa maxelo yo biha swinene swo fana na dyandza naswona swi nga engetela ntshikelelo wa switsongwatsongwana na mavabyi leswi hetelelaka swi xungeta nsirhelelo wa swakudya xikan'we ni vutomi bya van'wamapurasi.